Ezemidlalo ziyakwazi ukwakha nokuqinisa ubuhlobo kuba ekudlaleni uyakwazi ufumana ubuhlobo ngaphezu kokuba uhlala wedwa.

kuba ndiyakwazi kuba siyakwazi ukudlala sibaninzi kwaye siyakwazi nokulinganiselana sisonke.

Izandla kumaqela amdoda adlala iqakamba nguSphiwe Tshabalala kuba zininzi iimbasa awaziwinayo.

Kukubanika i-motivation aba bangazuba naloyiko lokwenza izinto kwaye bazawujongana nodlala ilentuza i-soccer.

Umdlali wententetya oyindoda ophumele izandla nguMakhaya Ntini.

Kuba abantu ingona bachazekayo kwaye ingona bambonayo indlela enza ngayo izinto kwaye bathanda nangendlela ayenza ngayo izinto.

Yayifundisa ukubana xa usenza into funeka nibe yimbumba.

abantwana kakhulu kuba baphela bengahoyi kwanto kwaye iingqondo zabo soloko zicinga ngale midlalo isefowunini okanye evidweni.

Ngendithanda ubukela elezonxibelelwano kubukela kwi-smartphone apho ndikwazi ukuvele ndicofe phakathi iphozeke then.

Ncedakala kwesi sakhono kakhulu kuba bakhupha ezintweni ezimbi nasengozini bahlale bekhuselekile.

Inegalelo elikhulu kakhulu kuba imali lena abayisebenzisayo yilena ibizo bakwazi ubanceda ngayo bafumane nezinye izinto abangakwaziyo uzenza.

kakhulu kuba iphela abantu bengasenazo eza ngcinga zokudakumba.

Indima enokudlalwa ngamagqala womdlalo webhola kwiqela lesizwe kukuba bancedisane naba batsha bakhoyo bababonise indlela ekufunekileyo nekunyanzelekileyo ubana kwenziwe ngayo izinto bedlale ngayo ibhola.

Kakuhle kakhulu kuba abantu bayakwazi ukohlula hlula .

Ndingathi makathenge ezi zixhaphakileyo ngoku ukuze naye xa abantu bebhiyozela iividiyo zabo naye akwazi ukuxhoma.

Ingamnceda kakhulu kuba xa ungumntu funeka ukwazi usebenzisana nabanye abantu kwaye uve noluvo lwabanye abantu ukuba bathini.

kakhulu kuba ezemidlalo ezikolweni zibalulekile kwaye sibaphuhlisa iitalente zabo, kulapho bavela khona.

Angaqheli ukudlala kakhulu kuba izommosha loo nto kwaye akazukwazi ukujongana nezifundo zakhe uzosoloko ecingana na.

Inceda kakhulu kuba angaphela eyeka uba neentloni kwaye akwazi ukuthetha nabanye abantu kwaye akwazi nokuhlala nabanye abantu.

Inceda kakhulu kuba abanye abantwana izimilo ziye zithomalale xa besoloko bedlala imidlalo ezikolweni.

Modise, uSimphiwe Tshabalala, uMakhaya Ntini, ngabo iintshatsheli zezemidlalo umzekelo omhle kumakhwenkwe.

Oyena mdlali endimthanda kakhulu kwiqakamba nguMakhaya Ntini kuba ngumntu okhulele kwaye oyaziyo nokwazi indlela yokuziphatha.

Ezemidlalo iziphuhlisa kakhulu isebe lezokhenketho kuba ibanceda entweni ezininzi kwaye ikhuphe nabantu ezingozini.

Ingaba nomphumela omhle kakhulu kuba ingamnceda ikwazi nompha amandla ojongana nezinto.

waye wasinceda kakhulu bakwazi abantu nabo ukwenza into abayithandayo abamnyama.

Ukuba ndingaba ngumphathiswa wezemidlalo ukulungisa imeko ndingaphelisa izibonelelo ezi zidingekayo.